Makhadi ya swikweleti ya hakeriwa mali lembe na lembe, hikokwalaho ka ntwanano lowu va ka kona loko munhu a pfula khadi ra swikweleti.

Eya wa ha hakela mali lembe na lembe hambi u kha ri u nga ri tirhisi. Leswi i ntwanano wa wena ni bangi, na ku va khadi ri ri karhi ri va ri ri ri pfuriwile. Loko u nga ha lavi ku hakela mali lembe na lembe, i ku va u ya pfarisa khadi.

E-e mali ya lembe na lembe leyi hakeriwaka eka khadi, a yi tlheriseriwi loko u pfala khadi yo ka yi nga ha hakeriwi nakambe hikuva se khadi u va u pfarile loko u nga ha ri tirhisi. Mara loko u nga ri pfalanga u fanele ku hakela mali ya lembe.

Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka ya khadi ra xikweleti ina. Makhadi ya hambane hi ku ya hi makhadi ma swikweleti na mpimo lowu khadi ri nga na wona hi ku ya hi ku va munhu a kota ku fikelela ku hakela mali yo swikweleti yo karhi, na hi ku ya hi muholo wa yena.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka lembe na lembe, i ku fana na ku va u kuma mali u yi hakela hi switsongotsongo, na ku va u lomba mali u yi hakela hi na ntswalo wa tiphesente ti ntsongo, kumbe na ntswalo wa mali leyitsongo.

Leswi u faneleke ku swi langutisa u nga se hlawula khadi ra swikweleti, i mali leyi yi tswalaka loko u lombile mali yo karhi kumbe ku va u tekile khadi ra swikweleti, mali leyi u yi hakelaka lembe na lembe, mpimo wa mali leyi u u yi faneleke ku yi kuma kumbe ku yi tirhisa eka khadi ra xikweleti, na mahakelelo ya wona.

Hi ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya swikweleti ya tirha hi ndlela leyi. U kuma khadi ra le bank ri ri na mali yo karhi kumbe mali yo karhi leyi u faneleke ku yi tirhisa. Xikombiso madzana ntlhanu ya magidi, ivi ri va ri ri na mali kumbe tiphesente to karhi kumbe ntswalo wo karhi lowu u faneleke ku va u hakela khadi leri hi wona loko u u tekile kumbe ku tirhisa mali leyi.

Lexi lawulaka leswaku u fanele u hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti, i mali leyi u va ka u yi tirhisile kumbe ku yi teka eka khadi ra wena ra xikweleti, na ku va mi twananile kumbe ntwanano lowu va ka kona wa ti-percent kumbe ntswalo wa mali ya leyi u va u yi tirhisile, na nkarhi lowu u faneleke ku va u yi hakela ha wona.

Leswi swi humelelaka loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra swikweleti, swi thyakisa vito ra wena, swi ku siya u nga ha basanga etibukwini ta tiko. Tanihi munhu loyi a nga thyaka hikuva a tekile swikweleti a tsandzekaka ku swi hakela. Swi endla leswaku vutshembeki bya wena eka ku teka swikweleti byi nga ha vi kona, swo fana na tikhampani tin'wana ku va ti nga kotiki ku tshemba.

Matsalwa lawa u faneleke ku va na wona ku ma nyika ku va u kota ku pfula akhawunti ya swikweleti, hi leswiya va xi vitanaka phepha ra muholo. Ro kombisa ku u hola mali muni, na bank statement phepha ra le bank leri ri kombisaka ku nghena ka timali ni ku huma ka timali, na ID khopi pasi ra wena, photocopy ya pasi na papila ra kombisa mpfumelelo wa vutshamo.

Ndzi lava khadi leri hikuva, ku hakela ka kona ku olovile. U hakela tin'hweti to hlaya hi mali leyitsongo na tiphesente kumbe ntswalo wa mali leyi ni yi hakelaka yi va yi ri yintsongo. Nakona swipimelo swa kona swi olovile ku swi teka kumbe ku swi landzela, na swilaveko swa kona swa olova ku swi kuma.

Loko ndzi fika a bangi ndzi fika ndzi kombela ku va ndzi vulavula ni mutirhi wa le bank hi mayelana na cheque akhawunti. Eka mutirhi wa le bank ndzi fika ndzi n'wi byela leswaku a ndzi pfuna hi swi hi mhaka ya overdraft a ndzi kombisa swikombiso a ndzi kombisa ku va ndzi endla yini eku ya mahlweni hikokwalaho ndzi ta kota ku va ndzi twisisa hi vuenti leswi ndzi faneleke ku swi endla tanihi ku va vatirhi va le bank va tirha hi .

Kokwana ku pfula akhawunti ebank swi lava ku va mi humesa mali ya ku pfula akhawunti leswi i swi i mali leyi hakelaka vukorhokeri bya le bank na vatirhi va le bank na ku va mali ya n'wina yi va yi hlayiseka ebangi. Ku va mi humesa mali a mi fanelanga ku va mi humesa mali hinkwayo hikuva leswi loko mi humesa mali hinkwayo swi endla leswaku akhawunti ya n'wina ya le bank loko yi kota ku yi teka mali ya n'hweti na n'hweti yi va yi kuma ku ri hava nchumu leswi swi endlaka leswaku ntswalo wa mali yeleyo wu va wu va hehla and nakona swi pfuna leswaku akhawunti ya n'wina mali ya n'wina yi va yi sirhelelekile vukorhokeri kumbe vutirhisi bya mali byi va lebyi tengeke.

Nkoka wo munhu a pfula akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka i ku va a kota ku va mali ya yena yi hlayiseka swinene a va a ri na ntshembo leswaku mali ya yena yi hlayisekile eka bangi yeleyo hikuva bangi yeleyo wa yi tsakela ku va a yi tsakela swi komba leswaku u tiva swo karhi hi yona nakona u endlile vulavisisi hi bangi yeleyo. Leswi swi endla leswaku ntshembo wa ku va mali ya yena yi va yi hlayisekile ebank a va a va a ri na wu yona.

Tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka loko munhu a pfurile khadi ra bangi yo karhi i ku va a hoxa mali kumbe ku chela mali eka khadi ro karhi leswi swi vitaniwaku ku deposit-a hi xilungu. Leswi u kota ku va u vona ku mali ya kota ku nghena ebangi nakona ebangi va kota na ku ku pfulela ni app laha u kotaka ku vona mali ya wena endzeni ka bangi na ku kota ku va u xava swakudya exopeni yo xavisa swakudya hi ku tirhisa khadi ra le bangi.

Munhu o ka a nga lavi ku pfula akhawunti ya le bangi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku mali ya yena a yi hlayisekanga hileswaku ku nga ha nghena makhamba ma n'wi tekela mali naswona hi nawu wa Afrika-Dzonga a swi pfumeleriwanga leswaku munhu a va na mali yo tala leyi a tshamaka na yona ndlwini ku tlula ku tshama na yona a bangi. Leswi swi hambanile kule na nawu wa Afrika-Dzonga swa khomisa ku va munhu a va na mali yo tala endlwini yi nga ri ebangi.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko munhu a pfula akhawunti ya le bank i ku va munhu a endla leswaku akhawunti ya yena yi tshama yi ri na mali i ku va munhu a swi tiva leswaku akhawunti ya yena loko n'hweti yi hela ku va na mali leyi bangi yi yi tekaka ndzeni ka akhawunti akhawunti ya yena ya vukorhokeri bya le bank na ku va a endla leswaku khadi ra yena ri tshama ri hlayisekile.

He munghana ku va u pfala akhawunti ya wena ya le bank loko u nga ha lavi ku yi tirhisa swi pfuna leswaku eka nkarhinyana u nga tikumi u ri karhi u kolota bangi ku na ku va u tikuma u ri karhi u kolota bangi loko bangi ya wena u nga yi pfalanga kumbe akhawunti ya wena yi nga pfariwanga hikuva akhawunti ya wena n'hweti na n'hweti yi fanele yi va yi ri na mali kumbe yi ya hakela loko yi va yi nga ri na mali leswi swi endla leswaku bangi ya wena yi va yi karhi yi kolota.

Ku va bangi yi koka mali yo karhi endzhaku ka ku va u hatle u humesa mali ya wena leyi a ya ri ka fixed account swi endliwa hikuva bangi ya lombisa yi kota ku va yi lombisa kumbe yi tirhisa mali leyi munhu a yi vekisaka a bank. Loko munhu a yi humesa hi xihatla leswi swi endlaku bank yi nga koti yi ku tsandzeka ku va yi vuyiserisa mali liya hi xihatla so leswi swi endla ti-cost kumbe bangi a yi hatli yi vuyeriwa kumbe ya onhakeriwa hi ku va munhu a humesa mali leyi a va ku a yi endli vuvekisi hi yona.